Ke go phuthuloga ga bona go sena makgakga, ke go sa ba bangwe, bana ga bana makgakga, bana ga ba na dipelo tse di maswe. Bana fa ba kopane ba itumela ba tshameka ga ba tshwane le batho ba batona ba ba nang le di-jealous, jalo le jalo.

Seabe sa go tlhama ditiro mo ikonoming ya selegae, ke gore go berekiwa ka di-qualification, di-experience, jalo le jalo mme mafelo a a ka solofela molemo ke a tshwanang le mafelo a ditoropo. Mafelo a di-rural-e ke mathata ka ntlha ya gore ga gona gore go ka etsiwe mall-e ko rural-eng, ba ba nyatsa thata jaanong ga ba kitla ba bona molemo.

Ee, motho a ka tsaya go tsena mo metsweding ya dikgang jaaka go iketla ka ntlha ya gore gone go na le di-video re a di lebelela motshegare otlhe ra tshega, ra itumela, go na le melaetsa e e botlhokwa go na le mebereko jalo le jalo. Mme bokotsi ba teng ke gore bo fetsa data, o kopana le batho ba ba sa nnang pila ba ba ka feletsang ba go utswitse.

Se se dirileng gore e gaise ke tiro e batho ba e boneng, bontle bo bo dirilweng kwa toropong eo le mebereko e e filweng batho.

Sa pele, dipapadi di tlisa kagisano mo bathong ka ntlha ya gore re a tsamaya re ya koo ko dipolekeng tsa maitiso, koo re a kopana re ntse re sa dumelane mme fa dipapadi tse re di ratang di-win-a re a itumela, se diragala gantsi kwa mafelong a maitiso le ko stadium.

Gone jaanong mo nakong ya segompieno, fa o post-a di-video, o nna le babogedi ba bantsi o bona letseno o a patelwa nako le nako, nka dira kgwebo e ke nang le yone mme ka e bega kwa social media, jalo le jalo.

Go tlhola o ntse mo founung motshegare otlhe o o lebeletse di-video, o tshega, o kakatega ke mathata, ka ntlha ya gore o reka data o a tshameka. Nna selo se nka se dirang go ntlosa bodutu ke gore ka ntlha ya gore ke sa bereke ke tsamaye ke batlane le mesebetsi ya diatla mo di-Facebook-u, mo di social media jalo le jalo. Ka jalo ke tla kgona go bona tswelopele mo bophelong ba me. Ga ke senye data, ke tlabe ke itse gore ke ya go dira se se maleba.

Go tana dithaba, go ina mo metsing jalo le jalo go dira gore ka gore o tswetse kwa ntle o fitlhelele mowa, o fitlhelele mowa o phepa, o bona batho ba bangwe, o utlwela dinonyane, ga gona modumo, ga gona mathata, ga gona motho o go sokodisang, ga gona motho o go tlhorisang, go didimetse fela o kgona go nagana sentle, o itumele, o phuthologe sentle mo moweng.

Go tlhabela bana dinaane go thusa bana go nna ntse ba itumetse. Gore bana ba itse gore go na le nako e e leng gore go a tlotliwa, go na le diphologolo, go na le batho, go na le mefuta ya batho ba ba ntseng jang kgotsa ba sa siamang kgotsa ba ba ntseng pila kgotsa diphologolo tse di mosola kgotsa diphologolo tse di seng mosola nna ke rutilwe kwa sekolong.

Fa go na le metshameko e ntsi ko dikolong bana ba bone go na le equipment-e e e feletseng ke seo se tla ba rotloetsang gore ba tshameke mo dikolong tsa rona. Bontsi jwa dikolo ba ka gonne re a bona ba kgone go tsamaya morago ga dikgwedi ba ye di-camp-ong ba il'o compete-a le bana ba bangwe.

Fa papadi e nngwe le nngwe e na le motsamaisi yo a rutiwang ke ba bagolo barutabana gore go tsamaisiwa jang seo se tla aga bokgoni jwa botsamaisi mo basetsaneng le mo basimaneng ka ntlha ya gore go na le morutabana yo a mo rutang ga gona sepe se a se dirang se a sa se tlhaloganyeng, o rutilwe ke morutabana le fa go nna ntse go tseniwa me-meeting jalo le jalo gore ba ba rute ka katlego le jalo gore go dirwe jang.